Ngizozizwa nginganakwanga futhi ngingahloniphekile. Izinto ezimbi engingazithanda ukuxoxa ngazo kufaka, ukuphazamisa izingxoxo zangempela, ukunciphisa ukunakwa kwabantu esibazungezile, ukubangela ukungaboni ngasolinye ebudlelwaneni. Kungaba kuhle ukukhuluma ngalezi zinto ukuze kube nobudlelwano obuqotho nokuhloniphana.

Yebo gogo, omakhalekhukhwini bakuqala babelula, kodwa ama-smartphone anamuhla anezinzuzo ezinkulu. Njengokuthi, ukuxhumana okusheshayo, imiyalezo, izithombe, nama-video call, ukufinyelela kolwazi, i-inthanethi, izindaba, nezinhlelo zokusebenza, ukuzikhumbuza nezinhlelo, imithi, imicimbi nezinhlangano, ukuzijabulisa, ukulalela umculo, amafilimu nemidlalo. Ngakho, i-smartphone iyasiza kakhulu empilweni yanamuhla.

Ngizokhuthaza umculo wendawo ngokuhlanganisa uhlu oludlalayo oluxubile. Ngihlanganisa izingoma zasendaweni nezamazwe namazwe. Izindaba zabaculi, ngingabelane ngezindaba zabaculi bendawo ukuze zixhume izethameli. Ukuhlonza ama-trend, ngihlanganise izitayela zomhlaba nomculo wendawo, ukubambisana nabathonya, phecelezi, ama-influencers, izikhohlisayo, phecelezi, promotions, ezifana nemidlalo noma imfeshini ezidonsa ukunaka. Le ndlela yandisa ukubonakala futhi idale intshisekelo yomhlaba wonke ngomculo wendawo.

Njengomculi, ukuze ngixhumane nomphakathi wami, ngingasebenzisa izingqikithi zomphakathi njengothando, impilo yasemalokishini, ubunye nobunzima babantu, uhlobo lomculo wendawo, njengomaskandi, i-kwaito, amapiyano noma i-hip hop ngolwimi lwesiZulu noma isiXhoza, izindaba zangempela, ngixoxe ngempilo yangempela, izindlela zokuxoxa ezihlanganisa ubuciko. Lokhu kusiza ukudala uxhumano lwangempela okukulethela izithameli umuzwa wokuthi lo mculo ngowethu.

Izinhlobo zomculo ezifaneleke kakhulu kulo msebenzi, umculo wesintu, onjenganoMaskandi, uyafundisa futhi uyakha, uyafitha kokuningi, uthambisa ingqondo instrumental music, umculo ongenamazwi. Le mizila ikhuthaza ukuzola nokugxila ngaphandle kokuphazamisa ukufunda.

Abagqugquzeli benkundla yezokuxhumana banemthelela emikhulu njengabadlali ekusabalaliseni ulwazi ngoba bafinyelela izethameli ezinkulu kalula futhi ngokushesha. Bayathenjwa. Abantu bavame ukukholwa umqondo noma ulwazi olusuka kwabaziyo, bakha ukuxhumana, benza izindaba noma ulwazi lube seduze nabantu bayakwazi ukuguqula umbono. Ngakho-ke, bangabadlali ababalulekile ekusabalaliseni ulwazi lwesimanje emiphakathini.

Ngincoma ukuthi alalele umculo wendawo ofana nomaskandi ngoba uveza isiko nomlando wendawo. Abaculi abahle, Igcokama Elisha, uKhuzani, uSjava ocula i-afro soul, noBig Zulu ocula i-hip hop ngesintu, bese kube nabanye abaningi. Izinhlobo umasikandi, amapiyano, i-afro soul. Uhlu lokudlala, ziyatholakala ku-Youtube noma ku-Spotify.

Ngizothatha izithombe noma amanothi ngihambe ngibe ngihlanganyele kamuva ukuze ngijabule umzuzu. Ngigwema ukuchitha isikhathi esiningi ku-screen, ukuziphatha nokwenza ukubukwa nokuzifanisa nabanye. Lokhu kusiza ngiphile ngempela futhi ngabelane ngendlela enempilo.

Izingoma zisiza ukugcina amasiko, ziveze izinkinga zomphakathi, zikhuthaze ubumbano, futhi ziveze ubuqhawe besizwe. Ziye zisetshenziswe emibhikishweni nasekuboniseni ukuzigqaja ngobuzwe emlandweni wonke.

Izinkundla zokuxhumana zingathuthukiswa ngokufaka izikhumbuzi zokuphuma, ukufihla ama-likes, ukuqinisa ubumfihlo, ukuhlunga okokuqukethwe okungalimazi, ukuveza okuqukethwe okunejongo. Lokho kusiza ukunciphisa ukonakala nokukhuthaza ukusetshenziswa okunempilo.